Yindlela yokubhadala imalimboleko yekoloyi ngendlela ehlukanisa ukubhadala

Imibhalo yezemali, ubufakazi bokuhlala, ubufakazi bokuzalwa, injongo yemali, ihlelo lokubhadela.

Yisa umaliledinini wakho, tjela umsebenzi ukuthi ufuna ukuthenga i-airtime, bhadala nge-card lakho le-SASSA.

Kufanele bona iimali zabo bazifakelane emakaradeni wabo wemali. Bangahlanganyeli, babe yimbumba kubonakale bonyana banikelana imali.

Ivamise ukubuyiselwa ngemva kokuthola umsebenzi noma umrholo ongena njalo. Ibuyiselwa kancani kancani ngetjhumi lamaphesente womrholo ozobe uwuthola.

Kulula, kuphephile, ukonga isikhathi, ukulawula imali, ukwazi ukuthenga igezi kanye nokhunye okunengi.

Iye, ngonobangela wokwakha isimo esiqinileko, ukuvikela abantwana ebudlelwaneni obumbi.

Iye yindlela engcono ngombana amabhanga amalangana la adlelana imali, ungazi nokuthi iyephi.

Ugcina sewubhadala imali enengi kunale ebekosele uyibhadele.

I-insurance yezepilo isiza ukubhadala iindleko lokha nawugulako, insurance yekoloyi isiza wena nekoloyakho nawuvelelwe yingozi.

Iye kunesilinganiso seminyaka esingafanele ukweqiwa. Umuntu kufanele abe semthethweni ngeminyaka ukuze avunyelwe esibophezelweni.

Imiboleko ebolekwa ngababelethi ibhadalwa masinyana, imboleko ebolekwa ngabafundi bayibhadala ngemva kokuthola umberego.

Ihlelo elicacileko, ukukhetha amalunga athembekileko, ukuvula ibhanga yebhizinisi, ngokubhala phasi koke okubalulekileko begodu ukubeka imali ngokuhlakanipha.

Ngombana kufanele aqale bonyana uyokuthoma kuphi begodu yini ezokufuneka ukuze athome.

Yiqembu labantu abahlangana ngehloso yokonga imali ndawonye noma ukurhelebhisana ngokwazemali. Bafaka imali njalonjalo ngenyanga namkha ngomgomo abavumelene ngawo.

Akusafani kodwana esikhathini esinye uthi nawuyileko uthole kuzele khulu, sekuya ngamalanga ukuthi abantu ngaleso sikhathi baye babanengi na.

Okungcono kulokha nawuthatha imalimboleko yokufunda ngombana yona ayijarhwa lokha nakukosele uyibhadale, ungayibhadela nawuqeda ukuthola umberego.

Ukuqatjhisa kunemali njengoba nje umsebenzi ingekho, kufuze omunye nomunye umuntu azivulele lakhe ithuba lokwenza imali.

Yisivumelwano sesikolodo sokuvikelwa engozini namkha ekumotjhakalweni bemodere yakho namkha isigameko esithile ekhaya.

Imalimboleko yokufunda yimali owuyiboleka nawuya esikolweni ukuze uthenge iincwadi zokufunda nokhunye ozokUberegisa esikolweni.

Ukghona ukubhadala iinkwelede zakho ngayo, ukghone ukuthenga igezi namanzi kanye nokunye okunengi.

Iye, kunobukhwenende obunengi ngombana nawuthoma ukusebenzisa ukuthumela imali ngendlela yakamaliledinini uthola sewulahlekelwa ziimali ezinengi, nawuya emabhangeni uyokuqala bonyana zitjhingephi iimalezo, nabo abazazi.

Kungebanga lokuthi basuke banganayo imali yokubhadala eenkolweni ngombana iinkolo ezinengi zifuna imali enengi.

Iye bavumelekile ngombana omunye nomunye umboleki uzozibhadalela imali abamboleke yona.

Awa, ayikho ngombana kilezo zikolo abotitjhere kufuze babhadelwe ngayo imali leyo.

Lokho kuya ngehlobo yemalimboleko nendlela yesivumelwano. Isibonelo, imalimboleko yokufunda ibuyiselwa nasele usebenzako.

Kubanzima khulu ukungena isitokfela nabantu ongabathembiko ngombana soke siyazi bonyana imali iyaqabanisa.

Nawuvula i-akhawundi yebulungelo kufanele ube nobufakazi bokuzalwa babo boke abantu ozobe ubafaka.

Kuqakatheke khulu bona umuntu abe ne-intjhorensi ngombana iyarhelebha lokha nawuvelelwa yikinga unganamali.

Ukulahleka kwemaliledinini, ukungabi nelawulo ngemali, ukubanjwa ikunzi, ukweba ulwazi, ukuphazamiseka kwe-service.

Ukwazi ukubhadela iindleko zokukhamba, ukuthola ikululeko yokujabulela ikhambo. Nawubeke imali ukghona ukuthenga izinto ekungenzeka uzithande nawufika lapho.

Indawo yokuhlala ngombana kuba yinto oyibhadala ubusuku ngamunye begodu imali yayo iba yinengi khulu ngokuya ngeendawo njengamahotela.

Ngokudla ezindaweni zabantu bendawo, ngombana kunamahotela adurako kodwana iintolo noma izindawo zabantu bendawo zibiza kancani.

Ngihlela ngezinto ezingagwemeki, ezifana neemphaphamtjhini, ukuhlala kanye nokudla kwamalanga woke.

Ukwehla nokwenyuka kwamaranda, kungaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ohlela ukuvakatjha. Ngendlela iindleko ziyakhuphuka, lokha iranda nalehlako begodu ukutjhintjha kwemali kubanzima.

Ngombana imali akhambe nayo eniNingizimu Afrika, inamandla ahlukileko nawufika kelinye ilizwe, njengase-Amerikha, kwenzeka ngombana iranda ayifani nenani lama-dollar.

Ngoku-booker ngesikhathi, ngombana amathikithi wesiphaphamtjhini avame ukubiza imali enengi, lokha nawu-booker sele kusondele bona ukhambe. Nangokusebenzisa iindawo zokuhlala ezibiza imali encani.

Ngokusebenzisa ama-website athembekileko kuphela, uma ungenaso isiqiniseko kungabancono ungabhukhi, buza umuntu owakhe wakhamba.

Kufanele bona bazi bonyana imali esezweni abaya kilo, itjhentjha njani amaranda. Ukungatjheji imali enengi ebhangeni lasekhaya ngaphambi kokukhamba kanye nokubhala phasi izindleko

Ukuhlela kusiza bona umadanise amanani begodi ukghone nokukhetha okuncono. Ulwazi bona imali yakho izokwanela na, kanye nokunikeza ukuthula kwengqondo sele koke sekuhlelekile.

Izinga lokutjhugululwa kwemali elingakalungi. Ukusebenzisa iindawo ezingekho emthethweni kanye nokungaguquki kwamazinga wemali.

Ngombana i-Britain, imikhiqizo yakhona iyathengiswa kamanye amazwe begodu nomnotho wabo ukhula njalo. ISewula Afrika, inezinga eliphasi begodu neenkinga zendawo, njenge-loadshedding.

Iye, ukuze azivikele ekuphanjanisweni, ngombana abanye abathengisa phetjheya bayabona lokha umuntu nakangazi iimbalo. Bese bamuthengisele ngeentengo eziphezulu.

Ungazisetjha kuma-inthanethi, iimpendulo ezinengi ungazithola khona.

Iye, ungahlela imali yekhambo edoyelweni laboflayi, ngokubhadela imali ethile yokuthoma. Bese usala ubhadela ngeenyanga ezihlukileko, kungaba ziinyanga ezintathu namkha ezisithandathu.

Iye, kufanele bona ayibikele ibhanga yakhe bona uya ngaphetjheya, ngombana kufanele bamutjhintjhele imali.

Ngombana ikhambo lokuya kwamanye amazwe lidinga imali enengi ukuzivikela, ukuboleka nokuzifaka eenkolodweni kanye nokuhlela ikusasa lakho kuhle.

Nawunenekhabo into edla imali khulu ekukhambeni yi-flight, enye into ekulu yindawo yokuhlala, ikakhulu nawufuna iwotela.

Kufanele bonyana asebenzise izihlelo zokunciphisa izindleko ngokuthenga izinto ezibekiwe kuma-special.

Ngihlukanisa imali kube ngeyendawo yokuhlala, ukudla, izinto zokuzijabulisa kanye nezinye ezingalindelekanga, ngibeka imali yokuphuthuma eceleni.

Uhlelo lwesabelomali luyaphazamiseka lokhu kwenza kube nzima ukuhlela ikhambo kusese nesikhathi ngombana amanani angaguqhuka msinya. Ihlelo zingabatjhentjha umuntu angaphoqeleleka ukunciphisa amalanga wokuhlala.

Suhla imali uyithathe eSewula Afrika beyingamaranda kodwana i-America basebenzisa amadola, amandla wamaranda nakamadaniswa nedola ayehla okutjho ukuthi iranda alisese namandla njengekuthomeni.

Hlela ukhambolwakho ngaphandle kwezikhathi ezimatasatasa. Ukukhamba ngaphandle kwesikhathi samaholide noma esikhathini somnyaka esimatasa kwenza izinto zitjhiphe.

Kufanele bona athenge amathikithi ezindaweni ezethembekileko, njengezisemthethweni zeenkhamphani zezindiza, amabhodi noma ama-Apps aziwako afana no-Google flights kanye nokhunye okunengi.

Njengoba nikhamba ngethuba elihle lokuya e-Tariyana kuyinto ebalulekileko ukukhumbula ukuthi, imali e-Tariyana ayifani neyekhethu lapha eMzansi Afrika, ngakho-ke, kufanele nilawule imali yenu ngendlela, ngokwazi igugu lemali yase-Triyana, nisebenzise i-calculator noma uhlelo le-phone.

Lokha nawuhlele imali yakho ngefanelo kusese nesikhathi ukghona ukwazi iindleko zakho zemali nokuthi ozoyisebenzisa kuphi. Lokhu kusiza ukuthi uhlale unethezekile, ujabulele ikhambo ngaphandle kokucindezeleka.

Amanani wokutjhugululwa kwemali angalingani, iintolo ezithile zingabeka amanani aphasi lapho okutjhugulula imali, kutjho ukuthi uthola imali encani kunalokho ebewukulindele.

Umnotho wezwe, i-Britain inomnotho ozonzile anomlando omude wokukhula onezimponi ezinengi. Ukuhlala kwamanani weempahla, iranda ihlangabezana ne-inflation ephezulu kuneponde okutjho ukuthi ukuthenga izinto ezincani ngemali efanako ngaleyondlela yehlisa inani layo.